Musi vha tea u gonyisa mutengo wa zwiḽiwa, izwi zwi vhanga uri vhalimi navho vha badelese tshelede nnzhi musi vhatshi ṱoḓa zwithu zwi nonga thanga, manyoro na zwiṅwe zwishumiswa zwa u lima. Zwa ita uri vhalimi vhanzhi vha zwiḽiwa vha lime zwiḽiwa zwiṱuku, kana vha kundelwe u lima. Zwine zwi ḓo dovha zwa ri isa kha uri hu dovhe hu gonyisiwe mitengo ya zwiḽiwa, sa izwi zwiḽiwa zwi tshi ḓo vha zwi zwiṱuku, na vhalimi navho vha sa kone u wana tshelede nnzhi murahu.

Rabulasi u tea u vha na vhudzulo ho fanelaho nguluvhe, ho kunaho ho lugelaho mutakalo wa nguluvhe. Na u vha na zwiḽiwa zwo lugelaho nguluvhe na maḓi o kunaho hune dza ḓo kona u swikela hone u a ṅwa. Rabulasi u tea u pfhesesa uri nguluvhe dzi kulumagisiwa hani u fhungudza tshika, a tea u dovha a pfhesesa na mishonga ine dza ḓo ṱoḓa u kona u ṱhogomela mutakalo wadzo.

Ndi nga ita muṱangano na vhabebi vha vhana, nda thetshelesa kuvhonele kwavho kwa iyi pfhunzo. Nda kona u thoma u ṱalutshedza vhundeme ha vhulimi, na uri vhu thusa kha zwithu zwinzhi. Zwi thusa u lugisa vhana kha magudedzi ono yelana na vhulimi, na u fuwa na zwa uri vhana vha kone mishumo ya zwanḓa, zwa ita uri zwi ṋaṋise uri vhana vha ḽe zwiḽiwa zwi re na mutakalo nga u pfhesesesa nga ha zwiḽiwa havho.

Hu ngavha na thikhedzo ya mushumo ine ya dzhia vhaswa, vhagudisiwa kushumele kwa hone vha tshi phasa vha fhiwa mishumo. Zwiṅwe hu nga ṋekedziwa masheleni sa bazari nnzhi dzo no ḓo katela vho no kho ṱoḓa uya magudedzini u gudela zwa vhulimi, ha ṋekedziwa na vhane vha ṱoḓa u thoma zwa vhulimi, vha tshi kho to kundeliwa nga masheleni. Vha nga ṱuṱuwedza kushumisele kwa thekinoḽodzhi u engedza kushumele na u fhungudza tshifhinga tsha u shuma, u zama u amba na misanda uri vha dzhenise vhalanda vhavho kha zwo hanefha mahayani, sa izwi vhunzhi havho vha si na mishumo.

Hu ngavha na thikhedzo ya mishumo ine ya dzhia vhaswa vha gudisiwa kushumele kwa hone, vha tshi phasa vha fhiwa mishumo. Zwiṅwe hu nga ṋekedziwa masheleni sa bazari nnzhi dzo no ḓo katela vho no kho ṱoḓa uya magudedzini u gudela zwa vhulimi, ha ṋekedziwa na vhane vha ṱoḓa u thoma zwa vhulimi vha tshi kho to kundeliwa nga masheleni. Vha nga ṱuṱuwedza kushumisele kwa thekinoḽodzhi, u engedza kushumele na u fhungudza tshifhinga tsha u shuma. Zwiṅwe vha nga zama u amba na misanda uri vha dzhenise vhalanda vhavho khazwo, hanefha mahayani sa izwi mahayani hu hone hure na vhathu vhanzhi vha si na mishumo.

Ee ndi vhona zwi tshi thusa, ngauri zwi nga thusa uri mufuwi a ṱavhanye u dzhenelela ṱhaṅwe, a kona u zwi thivhela uri zwa si tsha tshinya zwi tshi ya phanḓa. U ṱavhanya u zwi vhona zwi nga lafhea mufuwi a vha o thivhela na lufu.

Ndi vhona uri i tea u shumisiwa nga vhathu vho zwi gudelaho, nga uri vho zwi gudelaho vha ḓo sedzesa uri tshifuwo tshi kho fariwa zwone na u vhulaiwa nga nḓila i re na vhuthu. U fhirisa uri i sa tambule, mitshini i ṱoḓa zwikili zwine zwa to gudiwa u shavha dzi khombo mishumoni na uri hu shumiwe fhethu ho tsireledzeaho. Muthu o zwi gudelaho u ḓo shuma u ṱavhanya a sa kho ita vhukhakhi vhunzhi.

A vha vhoni ho mushumo wavhuḓi, ngauri vha tshi humbula vhulimi vha humbula u shuma mishumo yo no vhavha na u fara dzembe ḓuvha ḽoṱhe. Zwine zwa nga vha kunga, ndi u vha sumbedza uri ano maḓuvha hu vho shumisiwa na thekhinoḽodzhi, arali ha thoma u nekedzwa masheleni kha vhono ṱoḓa u thoma zwa vhulimi vha tshi kho to kundeliwa nga masheleni, zwi nga ita uri na vhanzhi vha vhe na dzangalelo kha zwa vhulimi.

A vha vhoni hu mushumo wavhuḓi, ngauri vha tshi humbula vhulimi vha humbula u shuma mishumo yo no vhavha na u fara dzembe ḓuvha ḽoṱhe. Zwine zwa nga vha kunga, ndi u vha sumbedza uri ano maḓuvha hovho shumisiwa na thekinoḽodzhi, arali ha thoma u nekedzwa masheleni kha vhono ṱoḓa u thoma zwa vhulimi vha tshi kho to kundeliwa nga masheleni. Zwi nga ita uri na vhanzhi vha vhe na dzangalelo na zwa vhulimi.

Vhulimi vhu ita uri ha sathu vha na u balelwa ha zwiḽiwa tshitshavhani, zwi ita uri tshitshavha tshi kone u swikela zwiḽiwa zwa pfhushi u leluwa, zwi engedza vhushaka ha vhathu tshitshavhani, sa izwi vha tshi ḓo vha vha kho shuma vhoṱhe vha kho engedza vhushaka. Vhulimi vhu nga engedza u tsireledza nḓivho ya sialala, vha tshi ḓovha vha khou vhudzana ezwi vha kho shuma vhoṱhe. Vhulimi vhu a engedza na ikonomi sa izwi vhu tshi engedza mbalo ya vhathu vho no kho shuma na u vhuisa masheleni.

Vhashumi vha bulasini u wana miholo ya fhasi zwivha kwama kha mutakalo na hayani, sa ezwi vhunzhi havho vha tshi kho ḓi tea u ṱhogomela vhathu hayani nga honoyo muholo. Hu tea u itiwa uri vhashumi vha bulasini vha hole muholo wo linganaho na mishumo yavho mihulusa, vha tea u ṋekedziwa na tshumelo dza u vha tikedza. Hu tea u khwaṱhisedziwa na milayo ya u sedzana na milayo ya vhashumi u itela uri vha khou fariwa zwo fanelaho naa.

Mutshaina ndi muṅwe wa miroho ine i takalelisiwa nga maanḓa nga vhathu vhanzhi, ndi wone muroho une u rengiwa fhethu hunzhi ho fhambananaho u vhuisa masheleni manzhisa ono thusa ikonomi ya Afurika Tshipembe.

Ndi vhona uri ṱhaṅwe ndi ngauri dzi green beans a dzi ṱoḓi mufhiso munzhi, dzi ṱoḓa mu rotholela na uri nga vhuria phepho i ḓovha i tshi vhulaya zwidwadze zwono fara miroho, ya sa kone u isa phanḓa na u ḽa miroho dzi green beans dza kona u takala dza kona u hula zwavhuḓi.

Musi ndi tshi khoya u ṱavha zwimela zwanga, ndo ita uri ndi zwi ṱavhe fhethu hure nṱha no thini fhasi fhethu hore nṱha nyana hono nga thavha nyana. Nda fhedza nda fhaṱa zwithu zwa u khou konisela maḓi kha iṅwe nḓila, zwa u ṱuwisa maḓi na dzi phaiphi dzo khonisela maḓi kha iṅwe nḓila uri maḓi a sa yele hore na zwimela zwanga.

Ndi nga ya nda amba na muṋe wa bulasi, nda sumbedzisa uri ndo vhona musi nga tshifhinga tsha musi hu khou fuliwa mitshelo hutshi kho dobiwa nayo welaho fhasi, vhashumi vhavho vha tshi kho doba vhatshi fula vha khou ṱanganisa fhethu huthihi vha kho vheya fhethu huthihi. Ndi nga zama uvha sumbedza uri nda ndi tshi nga tama uri ri ambe iṅwe nḓila yavhuḓi, ya u ita uri ri sa zwi tanganyise mitshelo heyo uri ri wane nḓila ya u dobela na ya u fula ri tshi khou fhambanyisa zwavhuḓi na zwisi zwavhuḓi zwo waho na mitshelo yono kho to fuliwa uri ri kone u wana mitshelo yavhuḓi.

Musi khuhu dzi tshi khou aluwa dzi a fanela u ḽa mitshelo yo nonga maapuḽa, na dzi kherotsi na khovhe huṅwe dzi afhiwa na makoko.

Ee nga kuhumbulele kwanga ndi vhona zwi na masiandoitwa, sa izwi musi hu tshi tsheiwa maṋanga a kholomo ndi vhona zwi tshi i vhangela vhuṱungu sa izwi ndi tshi humbula uri u tsheiwa zwi ḓovha zwi tshi vhavha vhukuma, kha kholomo. Musi ho tsheiwa maṋanga a fhaḽa nṱha hu vha ho sala ho vulea zwine nda vhona uri hu nga kavha zwithu zwinzhi zwo fhambanaho zwa fha iḽa kholomo maṅwe malwadze, sa izwi a tshi ḓovha a kho dzhena nga hanefhaḽa fhethu ho vuleaho.

Vha Department ya zwa vhulimi, ndi vhone vho no tikedza nḓisedzo ya zwa vhulimi.

Musi ho wa tshifhango zwi nga ita uri thanga dzi lenge u mela, idzo dzo ṅwe dzo no ḓo kona u mela dziṅwe dzi nga si tsha ya fhethu dziṅwe dzi nga to vhaisala. Musi ho wa tshifhango zwi nga tshinya na mavu a hanefho hune mavhele o ṱavhiwa hone zwi nga a tshinyadza lune a si tsha kona u ita uri mavhele a mele, na ane a ḓovha o mela a nga mela a sa ite zwavhuḓi a vha o vhaisala.

Zwiḽiwa zwo tsireledzea ngauri mbeu afha kha bannga dzi mbeu dzi vheiwa fhethu hure na tampharetsha dza fhasi u itela uri dzi lalamisa dzi kone u vha henefho tshifhinga tshilapfu na uri arali dzi afha ha bannga dzi mbeu dzi a kona u vha dzo tsireledziwa kha zwithu zwo no vha zwi tshi kho itea nnḓa.

Mabulasi kanzhi a vha a fhethu hune ndi kule na miḓi a dovha a vha kule na zwifhaṱo zwa muvhuso zwine zwa ita uri muḓagasi u konḓe u swika afho fhethu kanzhi mahayani kana fhethu hune ndi ha ini fomala muḓagasi i a kona u swika. Maḓi one tshumelo dza maḓi a si kanzhi zwi tshi konḓa sa izwi bulasi dzo ḓowelea mahayani hune ho ḓala milambo fhedzi arali mvula lisani kana ha fhela tshifhinga tshilapfu mvula i soko na zwi amba hu tovha na khaedu ya maḓi zwine ha vha na khaedu ya maḓi zwi ḓo imisa na mushumo wa bulasini sa izwi mishumo ya bulasini itshi ḓitika nga maḓi miroho kana mitshelo uri imele i ṱoḓa maḓi.

Iṅwe mbekanyamaitele ya muvhuso ya dovha hone ndi i ya ḓovha i kho pfhi rural development farm worker development ine yo vha i kho wanala ngei Western Cape i tshi kho thusa avha vhathu vha mabulasini u ya u tshekulusa uri vha kho shuma fhethu ho teaho na uri afho fhethu hu na mutakalo na na uri vha khou kona u wana madzulo a vhuḓi na. Zwiṅwe ndi RDP housing programm ine avha vhathu i sedza zwo uri vhathu vha ya teiwana nga u wana hedzi nnḓu vha fhaṱelwa nnḓu idzi nga mahala vha songo badela tshithu.

Zwiimo zwo ḓoweleaho zwa mushumo zwine vhashumi vha bulasini vhaṱangana zwo Afrika Tshipembe ndi zwinzhi nyana zwiṅwe zwiimo zwo ḓoweleaho ndi Letsema khampheeni ine i thusa u isa zwithu kha vhathu vho no shuma mabulasini vhane vha khou baleliwa, i thusa avho vho no kho baleliwa uri i vha tike vha kone u tshila zwavhuḓi.

Mapfhulo a zwivhaswa zwone ndi zwithu zwi zwihulwane zwine zwa shumiswa kha zwa vhulimi zwori ni a ḓi wane ri tshi zwi vhona zwivhaswa sa tshipiḓa tsha mugaganyagwama wa bulasi a wu ngo to tea sa izwi u tshi vhaisa mupo izwi hu tshi vhuiswa hu tshi fhisiwa uri hu waṋuwe mapfhura a zwivhaswa hu vha hu khou vhasiwa mupo hu ngazwo ndi tshi vhona zwi songo tea.

Ee, zwo no ita uri ri ṱutshele mishumo ya vhulimi sa izwi ro vha ri tshi vho kundelwa u renga mapfhura a zwivhaswa ngauri mitengo yo vha yo gonyesa.

Vha nga vha na vhuṱambo hune vha ḓo vhidza vhathu vha hafho shangoni ḽo kana vha vhupo hafho uri vha ḓe khavho vhuṱambo vha kone u vha ṱalutshedza nga ha vhulimi vha kone u vha ṱalutshedza nga ha zwine vha ṱoḓa vha tshi ḓivha ngahazwo uri vha kone u tikedza vhulimi sa izwi vhaṅwe vha tshi to vha vha sa pfhesesi nga hazwo na uri zwi itiswa hani na uri zwi itelwa mini. Zwino arali vha vha funza ngazwo vhathu vha pfesesa vha nga kona u vha na dzangalelo ḽa u ṱavha zwi ita.

Kha vha shumi vha mabulasini vhane vha mabulasi vha tea u ita uri arali vhashumi vha bulasini vha si kho shuma husi vhone vhaṋe vhane vho to nanga u sa ḓa vha shuma vha tea u badeliwa ngauri vha vha songo to nanga u sa shuma hu vha hu tshi tovha hu nyimele dzo imaho phanḓa uri vha sa koni u ṱavha shuma. Zwino hu tea u vha na mbadelo dza musi muthu a sa vhashumi u fana na musi muthu a si kho ḓi pfha zwavhuḓi a tshi khou lwala a tshi badeliwa na henevha vha tea u badeliwa sa izwi hu ndavha ya mutsho.

Zwinga vhanga dzinndwa zwi a ita na uri vhashumi vha sa anḓani vha tshi humbula uri miholo yavho a i lingani sa izwi vha vha khalaṅwaha vha tshi khou hola iṅwe a vhaṅwe vhashumi vha tshi khou hola iṅwe. Zwi mbo ḓi ita uri vha vhenge avho vhaṅwe vhashumi vho no kho hola tshelede nnzhi sa izwi hu vhone vhane vha twa vha na vho bulasini zwine zwi nga ita na uri hu sa shume zwavhuḓi afho bulasini.

Kiḽima i kwama mitengo ya zwiḽiwa zwa ḽifhasi nga nḓila i si ya vhuḓi musi hu na kiḽima zwi a ita uri zwiḽiwa zwi konḓe zwi vhe zwi swe zwinzhi zwiḽiwa zwi vhe zwi zwiṱuku sa izwi mitshelo i sa ḓo kona u hula nga kilima zwine zwa ḓo ita uri mitengo i vhe nṱha zwi ḓure ngauri zwiḽiwa zwi ḓovha zwi zwiṱuku.

Zwine nda takalela u ṱavha ngadeni yanga ndi muroho wa mutshaina.

Tshumelo dza mutakalo dzi na dza swikelele ya kha vhashumi vha bulasini vhuponi ha mahayani ndi manese ono wanala kiḽiniki, fhedzi u vhidza ambuḽentse uri i swike bulasini zwi a lenga sa izwi mahayani nḓila dza hone dzi tshi konḓa uri dzigoloi dzi tshimbile zwa vhuḓi.

Avha vhashumi vha kha zwa vhulimi vha nga vha na dzi asma sa izwi vha tshi vha vha kho shuma mavuni hu si na zwo no vha tsireledza kha buse.

Musi hu tshi khou ḓa u thoma u shumiwa hu tea u thoma ha lingiwa mutshini muṅwe na muṅwe ha vhoniwa uri u khou itisa hani musi muṅwe mutshini u si tsha shuma zwi tea u ṅwalwa fhasi u itela uri hu tshi itiwa zwa masheleni hu pangiwe nga ngomu uri hu kone u waniwa muṅwe mutshini.

Kha vhulimi vhu a ambiwa uri vhafumakadzi a vha na mannḓa o no nga vhana zwine zwa ita uri vhathu vhanzhi vha so takalela u thola vhafumakadzi vha tholese vhana sa izwi vha tshi vhona uri vhafumakadzi vha ḓo vha kokodzela murahu.

Kha sia ḽa vhulimi vhalimi vhone vha ya vha vha vhaṱuku wa wana mulimi muthihi a tshi vho tea u fara fhethu hunzhi hunzhi sa izwi vha tshi vha vha kho ṱahela vhashumi vhanzhi vha uri vha kone u fara tsimu yoṱhe.

Ndi uri mishumo ya hone minzhi a i toḓi vhathu vho toyaho yunivesithi ndi mishumo ine muṅwe na muṅwe a nga kona u guda zwine zwa ita uri mishumo i sa tu tsireledzea sa izwi muṅwe na muṅwe a tshi i nga ḓa a u dzhiela mushumo.

Maga maṅwe ane a nga dzhiiwa ndi uya u humbela masheleni kha vhoramabindu na a vha re na tshelede vhano kona uri vha kone u thusa vho no kho shaya mushumo kha vhashumi ha mabulasini.

Mvula ine yavha uri a yi kho na tshifhinga tshoṱhe i khakhisa pulani nnzhi dza mabulasini ngauri zwi a konḓa u pulanela tshithu tshine a hu kho ḓivha uri tshi ṱoḓa lini.

U sa tsireledzea ha zwiliwa zwi tshi khou ḓa kha mvelelo dza mutakalo wa tshitshavha zwi zwi kwama nga nḓila i si yone zwi kwama mvelelo dza mutakalo wa tshitshavha nga nḓila iṅwe vho sa izwi zwi tshi ḓo vha ngauri tshitshavha tshi wane zwiḽiwa zwi songo tsireledzeaho zwi si na mutakalo zwine ipfhi zwaya isa zwi ngaya zwi tshi vho vhanga na lufu.

Zwi thusa mbuelo dza mushumo nga nḓila i fhambananaho fhedzi nga nḓila ya khwine zwi ita uri mushumo u leluwe zwa thusa na vhashumi uri vhashumi u ṱavhanya vha si na mutsiko.

Lwa afha fhethu hune vhana, vhaaluwa na vhathu vhoṱhe vha tshitshavha vha khou aluwa vha sa wani pfhushi zwi kwama mutakalo wavho zwi a ita uri vha vhe na malwadze a vhathu vha si na mutakalo sa izwi zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwitshi ḓisea dziṅwe dzi vithamini mivhilini, avho vhathu vha ḓo kundelwa nga i ḓo dzi vithamini sa izwi vha tshi ḓo vha vha kho wana zwithu zwi si na pfhushi.

Musi hu tshi khou ḓa mbekanyamishumo dza u ṱavha ndi hu tou vha na vhuṱanzi uri hu vhe na zwithu zwa u thivhela mvula i dzi dzine dza ḓa nga minete ya ufhedzisela na zwithu zwi no thivhela izwi mutsho ine ra vha ri si ngo i lavhelela, sa izwi u nga si ḓivhe uri hu ṱoḓa mutsho mufhio sa miṅwe i tshi ḓa nga minete u fhedzisela huṅwe unga wana mandende ane a nga kona u thivha afho fhethu hoṱhe hune ha ḓovha hu kho ṱavhiwa.

Ndi shumisa matshudeni sa izwi matshudeni hu vhone vhane vha vha vha na mannḓa manzhi vha dovha futhi vha vha vha na muhumbulo wa guda sa izwi vha tshi vha vha kho ita vha tshi zwi takalela vha si kho to ṱoḓa masheleni fhedzi.

Nṋe zwe nda wana ndi uri hu vho to rengisiwa ayo mapfura mashophoni ane o renga ono luga avha a si mapfhura a zwi vhaswa.

Masiandoitwa ane a vha hone kha vhashumi vhane vhavha vha songo eḓana zwo eḓanaho ndi uri musi vha tshi ḓa a fho bulasini vha ṱavha vha si na mannḓa manzhi a u shuma saizwi vha songo awela vhusiku ngauri a vho ngo eḓela zwo eḓanaho, zwi dovha hafhu zwa u humisela mushumo murahu saizwi vha sa tsha ḓo ita mushumo une vho kalelwa u ita ngauri a vho ngo awela zwo eḓanaho.

Ndi sedza zwishumiswa zwo no shumisesiwa na zwine zwi ṱuṱuwa nga vhathu vhanzhi fhedzi nda dovha nda ita uri ndi u renga nga tshithihi nga tshithihi kha mishumo yoṱhe sa izwi kha mishumo minzhi hu tshi ṱoḓea zwishumiswa zwiṅwe zwi ḓo ḓi ḓa hanefha nga murahu.

Zwi engedza khombo ya malwadze a tshimbilelanaho na zwiḽiwa ngauri vhathu vha ḓo vha vha si kho wana pfhushi dzine dza wanala kha zwiḽiwa zwi re zwavhuḓi, ngauri pfhushi dzi dovha dzi si tsheho kha zwiḽiwa zwiṅwe zwiḽiwa zwi ḓovha zwi si tsheho zwo tshinyadzwa nga kilima izwi zwo ita uri vhathu vha shaye izwo zwiḽiwa vha shaye dzi vithamini dzo no wanala kha izwo zwiḽiwa zwine zwa vho dovha vhangela malwadze a tshimbilelanaho na zwiḽiwa.

U tea u zwi sheledza izwo zwimela nga maḓi manzhi wa fhedza wa shela na manyoro uri zwimela zwi sa tshinyale.

Uri ndi mugayo une kanzhi u bika mukapi vhathu vhanzhi vha takalela kha mukapu fhedzi hu a bikiwa na vhuswa ha makhaha ngawo hoyu mugayo.

Vhaswa vha nga shumisa zwishumiswa zwa didzhithala u sedzana na mafhungo o no ambiwa kha dzi didzhithala nga ha vhulimi u sedzana na dzi vidio dzine ha vha hu khou gudisiwa vhathu nga ha vhulimi sa izwi dzo ḓala hone hanefha kha didzhithala.

Mithenga musi yo no bvi ṱhukhuliwa kha zwiṋoni. A i dovhi ya shumisiwa i to laṱiwa sa izwi hu si tshena zwine ya shumiseliwa zwone.

U ṱhukhula mathenga kha khuhu zwone zwi nga dzhia mithethe ya thirty. U sumbedza uri ho itiwa mushumo wa vhuḓi. Ndi musi u si tsha vhona na ḽi thenga na ḽithihi kha iyo khuhu ndi hone hune wa kona u vhona zwori ho itiwa mushumo wavhuḓi.

U vhulunga lukanda zwine vhaṅwe vha ita ndi u vhea kha tshikwatudzi uri tshi kone u lalama.

Vhathu vha alu shumisa nga nḓila dzo fhambananaho. Vhaṅwe vha alu anea uri lu ome lwa mbo ḓi vha mukoki. Vhaṅwe vha tshi tshi bika vha a lu posa bodoni na lwo vha lu bika ngauri kanzhi lukanda lu vha lu na mapfura. Lwa bvisa mapfura musi hu tshi khou bikiwa a shumiswa.

Uri hu kone u bviswa mathenga kha khuhu hu tea u waniwa maḓi a u fhisa. Uri a kone u ita uri mathenga a kone u bva a tshi kokodziwa kha khuhu uri a kone u bva zwo leluwa. A vula nyana mabuli a hune mathenga a dzula hone wa kona u bvisa ha tei uvha a kho to fhisa zwine zwa ṋurula. Fhedzi ha tea uvha a kho dudela lune a tsini na u rothola a tea u tovha a khoto fhisa zwo linganelaho.

Mafhi nao aya vheiwa kha tshikwatudzi uri a vhe o vhibva. Kana a ya sheliwa bodoni uri a vhibve u saathu swikiwa makete.

Arali hu tshi khou ambiwa nga khuhu. Musi hu tshi ṱhavhiwa khuhu i fariwa nga milenzhe ya sedzesiwa fhasi uri malofha a kone u bvela fhasi. Ha dovhani futhi ha sedzulusiwa uri hu bvisiwe tshikha khayo.

Ee hu na muraḓo wa tshitshavha vhane vha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda. Na mushumo wa makumba afhanoni tshitshavhani tshanga.

Hai ahuna dziṅwe nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda. Dze dza fhirela kha vhaṅwe muṱani wa hashu.

Ee hu na zwifhinga zwo khetheaho zwa mvelele kana vhuṱambo zwine ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi. Huṅwe ndi nga musi arali hu na munyanya kana hu na bembela muḓini zwine tshitshavha a tshi zwi langi.

Kha nṱha ha hashu a hu ṱhukhuliwa khuhu nga zwanḓa zwine zwa shumisiwa ndi lufhanga. U ṱhukhula ṱhoho ya khuhu na uri yeyo nḓila ndi vhona hu yone ya khwiṋe u fhirisa u ṱhukhula nga zwanḓa.

Ee ndi a ḓivha muthu ane a ḓi tshilela nga u rengisa mukumba wa zwifuwo. Uyo muthu u na fhethu hawe khonani badani hune nga matsheloni a vuwa a ya hone a rengisa hone.

Hu tshi khou ḓa u bviswa lukanda hu itiwa maḓi a u fhisa ya pangiwa maḓini a u fhisa vhukuma. Uri i ṋuruwe i tshi ṋuriwa lukanda lu to kwatuliwa.

Ee rabulasi musi a tshi kho ṱoḓa u hama etsho tshipuka tshine a khou ṱoḓa u hama tshone. U ya a dzhia sa mbuelo kana tshithu tshine a ḓo kona u hamulela khatsho. A swika a vhea fhasi ha iyo phukha u bva afho a fara maḓamu a iyo phukha a thoma u fara a tshi hamulela kha sambelo.

Ee ndo no thusa u ṱhukhula khuhu. Zwone zwo vha zwi so ngo to leluwa sa izwi khuhu musi u tshi i fara ivhe i tshi kho hana hana i tshi kho takanyela. U tea u i faresa uri u kone u i ṱhukhula.

Ee ndo no vhuya nda shela mulenzhe kha u vhulaiwa ha zwifuwo. Tshifuwo itsho tsho ḓovha tshi kho vhulawa hovha hu khuhu. Musi khuhu i tshi khou ya u vhulawa i dzhiiwa ha ṱoḓiwa lufhanga lwo no fhira. Huṅwe ya vhofhiwa milenzhe kana wa to i faresa milenzheni wa fara na mapapa. Wa isa ṱhoho fhasi ya khuhu ubva afho wa kona u i tshea nga u ṱavhanya mukulo.

Ee nḓila dza sialala dzine dza shumiswa kha u vhulaya zwifuwo vhuponi hanga. Ndi uri kha zwiṅwe zwifuwo hu wa ambiwa uri vhafumakadzi a vho ngo tea u vhulaya itsho tshifuwo. Kana a vho ngo tea uvha fhethu hune zwifuwo izwo zwa kho vhulaiwa hone. Sa izwi hu tshipfi zwi a ila na ṋama ya hone i vha i sa tshavha nga nḓila yone arali yo itiwa nga mufumakadzi.

Musi ṋama yo no ṱhavhiwa i vhofhiwa ya kapeiwa kha muri. U bva afho ha isiwa phanḓa na u bvisiwa lukanda kana maveve arali i na maveve. Ha kwatuliwa lukanda huṅwe hu itiwa nga maḓi a u fhisa huṅwe hu to itiwa nga banga.

Maga a tsireledzo ane a fanela u dzhiwa hu tshi kho vhulaiwa zwifuwo. A ḽiṅwe ḽiga ndi uri tshifuwo tshi tea u vhofhiwa mulomo u itela uri musi tshi tshi khou vhulaiwa tsha sa lumi avha vho no kho tshi vhulaya. Na uri zwi tea u itiwa nga u ṱavhanya hu sa itela uri zwifuwo zwi vhaisale tshifhinga tshilapfhu.

Dziṅwe thaidzo dzine zwifuwo zwa ṱangana nazwo ndi malwadze ane a vha a zwifuwo fhedzi. Ane arali izwo zwifuwo zwi na muthu ane ha tuvha na ndavha zwi a ita uri dzi baleliwe u ṱhogomelwa. Zwine zwa fhedzisela zwi kho ita uri zwifuwo zwi lovhe.

Dziṅwe mbilaelo dza mutakalo dzine dza ḓa nga u ṱhukhula khuhu. Ndi musi vhathu vha tshi fhedza u ṱhukhula khuhu vha songo i ganamisa vha ita uri malofha a shuluwe a fhelele. Zwine zwi mboḓi ita uri malofha a kheṱhe nga ngomu muvhilini wa khuhu. Zwine zwone zwivha zwi songo ita kha mutakalo wa muthu.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi khaedu dza mbiluni. Sa izwi zwi tshi konḓa uri u vhulaye tshithu tshine ndi kale u kho tshi ṱhogomela tshine wono thoma no vha na ndavha natsho. Zwine zwone zwi a kwama mutakalo wavho.

Khaedu dzine vhafuwi vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho bvisa lukanda kha zwifuwo. Ndi musi lukanda lu no ṋambatelesana na ṋama ya kholomo kana arali kholomo i na vhuṅwe vhulwadze. Zwi a ita uri lukanda lu vhe na zwithu zwa itisaho zwiṅwevho lu vhe lu songo to ṱuwa zwavhuḓi lwo kombamesesa zwine zwa konḓisa uri lukanda lu kone u bvisiwa. Namusi arali heyi kholomo yo vha i sa kho kona u ḽa zwavhuḓi i ḓovha i si na mutakalo i so ngo to khwaṱha lune lukanda lwa hone lu vha lwo sekenesa lwa konḓa uri lu kone u bvisea.

Maga ane vhafuwi vha sedzana nao musi vha tshi khou hama zwifuwo. Ndi uri vha a sedza uri ayo mafhi o kuna lungafhani o kunisa hani zwine nazwo zwi a kona u sumbedzisa mutakalo. Zwiṅwe zwine vha sedza ndi nḓila ine iyo tshifuwo tshavha ngayo uri tshi khou vhonala tshi na mutakalo. Sa izwi zwiṅwe zwi tshi vhonala nga maṱo na nḓila ine tshifuwo tsha khou sumbedzisa ngayo kana tsha khou tamba ngayo.

Mushumo une wa itwa nga mvelele hune nṋe nda dzula hone. Ndi wa uri musi hu tshi khou vhulaiwa zwifuwo vhafumakadzi a vha tei u vha vha hone afho. Na uri vhafumakadzi a vha vhulaya zwifuwo.

Muthu ane a shela mulenzhe kha u vhulaha. Zwine a tea u vha nazwo kana vhugudisi vhu ne a tea u vha naho. Ndi uri uyo muthu u tea u vha a tshi kona uri a vhulae tshifuwo nga nḓila ya u ṱavhanya. U i tela uri i sa to pfhesa vhuṱungu tshifhinga tshilapfhu. Zwiṅwe zwine a tea uvha nazwo u tea u vha na NQF level two ya uri a kone u shela mulenzhe kha u vhulaya zwifuwo.